Zininzi ke iindlela zokonwaba kulutsha kwakunye nabantu abadala. Kukho ii-themed parks apho abantwana nabantu abadala badlala imidlalo khona. Apho kukho ooswinki ababhabha phezulu, oomatshini abajayivisayo ababizwa ii-break dance kwakunye nee-roller coasters ezinde. Kubakho iindidi neendidi zokutya okumandi kwezaa paka. Kubekho nendlu ebizwa spookie house, kuyo xa umntu engena uboniswa umboniso ohambayo. Kukho iiseti zomzobo kwaye zineqhosha elahlukileyo lokuba xa licinezelwe lenza koyikeke kamandi, lukubonise umhlobo ongumoya omhle. Enye into emnandi kumntu wonke yi-ten pin bowling. Kulo mdlalo othandwayo kakhulu ngabantu owawuvela eMelika, apho ugibisela ibhola enzima phantsi kwendlela ukuya kwagila izikhonkwane ezilishumi.

Umna ndingavumela abadlali bachukumise ibhola xa isele ibethe irim, ngaphandle kokuba ifike kwi-cylinder engasemva kwirim. Esi sithintelo sibonakala singentsingiselo. Ndingavumela imbaleki ekwaziyo ukuxhuma phezulu ukuba iphinde ibuye okanye iyibuyisele umva. Ndingasusa nalaa corner three-pointer kuba ilula gqithi kubadlali. Ibhola yomnyazi iya kuba mnandi ukudlala nokubukela ukuba ibhola ayifanga xa idlulisiwe kwibhaskithi. Ukongeza imfuneko eyongezelelweyo xa iqela elihlaselayo liyifumana ibhola kungabi lula ukugcina ibhola phakathi, ndinganciphisa inani lexesha. Ixesha elincinci liza kukhawulezisa umdlalo inciphise nokuphazamiseka okuthe rhatya.

Apha eGoli kwakhiwa i-FNB Stadium. I-FNB Stadium yeyona ndawo inkulu eAfrika yokudlala ibhola ekhatywayo, ihlalisa abantu abayi ninety-four thousand seven hundred and thirty-six. Saphinda safumana isitimela esibizwa Gautrain. Esi sitimela sesona sitimela sibalekayo nesihamba ngezinga eliphezulu kwanga naphantsi komhlaba. Kuye kwabakho ukuphucula okukhulu kumgangatho weendlela, ukhuseleko kunye nezithuthi zikawonke wonke. Apha eGoli abahlali abanintsi bayavumelana ukuba izithuthi zikawonkewonke ziye zaphucuka ngakumbi emva ka-twenty ten. Kuye kwabakho inkqubo yeebhasi ebizwa BRT kwakunye noRea Vaya. Apha ke eHillbrow kuye kwakhiwa iOrange Cruyff Centre le yayisetyenziswa ukugcwalisa inkunkuma elahliweyo ngokungekho semthethweni. Ngoku le ndawo yaba liziko lokugqwesa apho kuphuhliswa khona abadlali bebhola ekhatywayo.

Kuphela komthetho endinomtshintsha mna ngulo wesandla esichane ibhola ngempazamo. Andisiboni tu isidingo sokohlwaya elinye iqela, ngoba uyayibona kakuhle ukuba umdlali ebengazami ukuyibamba ngesandla ibhola. Ngoku ke andiyiqondi kakuhle laa nto yokohlwaya.

Bangabafelwa ngulaa mbutho wolutsha webhola ekhatywayo. Laa mbutho ndiyawuthanda kakhulu. Uyafundisa yaye uhlanganisa ulutsha kwaye kuba mandi nakubo ke xa bedlala ibhola. Ndingabacebisa bathathe neeklasi zokupheka nokubhaka. Ndibabonise ukuba ukufunda ukupheka ayonto yoomama bodwa, iishefu ezininzi apha elizweni ezizizigwili ngamadoda. Ndingabaxelela ngokulima kwiingadi zabo, ndiyacinga bangayithanda naleyo yokutya iziqhamo ezisempilweni abazityale ngokukwabo.

Ndingalijika mna libe nguMadoda Empumelelo. Ngoba xa sijonga elaa gama lithi Bafana Bafana lithetha ukuthini kanye kanye? Lithetha ngabantwana abancinci abangamakhwenkwe. Ke ngoku ukubizwa kweBafana Bafana kumadoda amadala kukhuthaza ntoni? Kukhuthaza ukungazi, ukungabi namava okanye igunya. Ukuba sinobabiza Madoda Empumelelo singabakhuthaza basebenzele ekuphumeleleni kwiimetshi zabo, bangadlali njee ngaphandle kweenjongo yokuphumelela.

Ubuhlobo benziwa lula kakhulu zezemidlalo. Ezemidlalo zikhuthaza izibonelelo zentlalo ngokukhuthaza ukusebenzisana, uqeqesho kwaye luye luqinisekise ukusebenzisana ngokwentlalo kulonwabo nokubandakanya. Imidlalo inceda ekwakheni ubuhlobo phakathi kwabantu abamnyama nabamhlophe, kungakhathaliseki nemvelaphi yomntu. Ndikhe ndibone xa ndiyobukela ibhola, uphela uthetha ude utshomane nalo mntu ebehleli ecamkwakho nje ngotshintshisana ngoluvo lwebhola.